Ndonwaba ukufaka xa ndisitya umngqusho. Nasekhaya bayayazi xa kuphekwe umngqusho ndicela uphakelwa kakhulu because ndiyamthanda.

Ukupheka isigwampa akudingi izinto ezinintsi, kufuna nje imifino eluhlaza, uthando kunye nomonde. Kukutya okutya isizukulwane ngesizukulwana. Kufundisa abantwana ngemvelaphi yabo, impilo kunye neenkumbulo ezilixabiso elingenakulinganiswa. Ndingamxelela umzukulwana wam ndithi, xa upheka isigwampa upheka nembali yosapho lwakho kuba lo ngumxhelo omdala ovuselela isidlo nesingqondo.

Umahluko phakathi kwezi ndlela zakudala nezanamhlanje zokulima ubonisa utshintsho kwiindlela abantu basezilalini abaphila ngayo. Nangona iindlela zanamhlanje ziphucula imveliso nenzuzo zikwaphakamisa imingeni efana nokuxhomekeka kwithekhnoloji, indleko ephezulu kunye nokulahla nokulahleka kolwazi lwemveli. Kubalulekile ke ukufumanisa indlela yokudibanisa ezimbini ukuze sihlale sinenkqubelaphambili engenzi balimi abancinci baphulukane nethemba.

Ukulobola kubalulekile kumyeni ngoba kubonisa ukuzinikezela, ukuhlonipha nokwamkela uxanduva lomtshato. Kukwakha unxibelelwano phakathi kweentsapho, kuqinisa isidima sentombi kwaye kufaka isandla ekugcineni inkcubeko yesiNtu ephilayo. Ngoko ke , lithuba lokwakha iintsapho ngendlela eqinileyo nengcwele.

Umntu ofuna ukungena kubugcisa beentsimbi kufuneka abe nezixhobo ezifana neentambo, iinaliti ezikhethekileyo, iintsimbi ezahlukeneyo, isikere kunye nendawo ecocekileyo yokusebenza. Ezi zixhobo zenza kube lula ukuqalisa, zinciphise iimpazamo kwaye zikhuthaze ukuba umsebenzi ube yimpumelelo.

Ubugcisa beentsimbi bakudala nobale mihla buyafana ngokugxininisa ubuchule, inkcubeko kunye nobuhle bokwenza ngezandla. Kodwa umahluko ubekho kwezi ndawo, izinto ezisetyenziswayo, iinjongo zokwenza kunye nobuchule bokuyila. Namhlanje ubugcisa beentsimbi buhlala buhlonipha iziseko zakudala kodwa buye buvuke buvuleke ngakumbi kwiindlela ezintsha, ubuchwepheshe kunye neentlobo ezahlukeneyo yesimanjemanje, zemakhethi yesimanjemanje.

Ukugcina nokuphuhlisa ubugcisa beentsimbi namaso kule mihla kufuna intsebenziswano phakathi koluntu, ulutsha, abenzi bomthetho kunye nabaqulunqi beemfashoni. Kufuneke sifundise, sixhase, sithengise kwaye sibonise olu bugcisa ngenkxaso yexesha langoku. Ngaloo ndlela siyalugcina ilifa lethu lenkcubeko siqhubekisela phambili imisebenzi yezandla kwaye sinika abantu amathuba okuphila ngayo.